Amaphepha afunekako umuntu nakavula i-akhawuthi yebulungelo, kufuneka iphepha lekosini namkha lakumasipala elitjhoko bonyana uhlala kiyiphi indawo, kufuneka nomazisi.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawunthi yebulungelo, ukuze bonyana akwazi ukubeka imalakhe endaweni ephephileko. Begodu umuntu nakabeke imali akwazi ukuthola namakonyana.

I-akhawunthi yebulungelo ivulwa ngokobanyana utjhinge khona, ebulungelwenelo bonyana bakusize ngaphakathi bonyana wenzeni. Bayakusiza ngaphakathi ubanikela iimfanelo ebazidingako bazifake bazifake

Imibuzo umuntu afanele ayibuze nakavula i-akhawunthi, kukobanyana mele abuze bonyana imalakhe ibulungeke kuhle na, angeze yalahleka. Begodu lokha nangabe kuba nento angayizwisisiko, mhlamunye imalakhe iyaphuma akazi bonyana iphuma njani, kumele athathe liphi igadango.

Ibulungelo elifanele iindingo zakho ulikhetha ngokobana, ufunisise ngokobana lokha nawubeke imali kuthi izala kangangani, nalokha nawuyikhiphako kuthi ikudla kangangani, ikuthathela imali engangani. Bese uqala ukuthi wena uba nemali engangani ukuze ubeke imalakho ebulungelweni.

Ibulungelo liyivikela khulu imali yakho, liyivikela ngokobana bakunikele iinomboro ezizokwaziwa nguwe wedwa, imininingwanakho yaziwe nguwe wedwa kungabi nomunye umuntu oyaziko. Imali ingakghoni ukuthi ikhitjhwe ngomunye umuntu ngaphandle kwakho nofana ngaphandle kwemvumo yakho.

Iforomo lokuvula i-akhawunthi ligcwaliswa ngokobanyana ulandele imiyalo, bonyana kudingeka ini lapho begodu usebenzise i-ball pen namkha enzima.

Imali ebhadalwako umuntu nakavula i-akhawunthi, ngeyokobana i-akhawunthi yakhe ihlale ivuliwe, ihlale iberega.

Iphini iqakatheke khulu, ngombanyana kumele yaziwe nguwe wedwa. Iphini yinomboro emele yaziwe nguwe wedwa, ngiyo ekwenza bonyana ukwazi ukungena ku-akhawunthi yakho wenze lokho ofuna ukukwenza, nofana ukhipha imali. Njengobana ufuna ukukhipha imali mele kwazi wena wedwa, kungabi nomunye umuntu owaziko. Ngoba angahle umuntu angahle akuthathele imalakho ngokomgunyathi.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM, ukobana uqale umuntu ohlanu kwakho lokha nawusebenzisa i-ATM. Begodu ufihle lokha nawugadangisa iinomboro zakho, lokha nawusebenzisa i-ATM. UKhiphe nekhathi lakho ne-slip lokha nawuqedileko ukwenza lokho ebewukwenza ku-ATM. Utlhogomele isikhathi esinengi Uberegise i-ATM le oyibonako ukuthi iyatlhogonyelwa ngazo zoke iinkathi begodu igadiwe.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi mawuvula i-akhawunthi yakho. Ngonobangela wokobana bafuna ukwazi bonyana nguwe umnikazi we-akhawunthi begodu nalokha nakunobulelesi obenzekako wena ungazi, bakwazi ukukutjela kuthi kunomuntu owenza into ethizeni eku-akhawunthi yakho, bakwazi ukuthi baqinisekise ukuthi nguwe nofana ziinlelesi na.

Amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule i-akhawunthi. Iye, awa, bavumelekile amaqhegu neenlukazi bona bavule i-account.

Umuntu angalithola ilwazi nge-akhawunthi yakhe, ngokobanyana afunisise eenkundleni zokuthintana namkha aye khona e-ofisini le-akhawunthi le, ayifunela ulwazi ngalo. Abuze khona, kunabantu abazomrhelebha ngokumnikela ilwazi alifunako.

Umuntu nangabe ulahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, angaya emahovisini aseduze webulungelo lelo alahlekelwe likhathi kilo. Ayokwenzisa elinye ikhathi begodu bavale lela elilahlekileko

Umuntu nangabe ulahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali, kufanele adosele inomboro yebulungelo lelo akwazi ukuthola irhelebho, lokobanyana bamtjhugululele inomboro emlahlekeleko afake enye inomboro azoyikhumbula. Namkha atjhinge e-ofisini lalelo bulungelo eliseduze naye, bazokwazi ukumrhelebha ukuthi afake enye inomboro azokwazi ukuyikhumbula. Namkha angakghona ukungena eenkundleni zokuthintana athole i-app le ezokwazi ukumsiza imayelana nebulungelo lelo lakhe. Bakwazi ukuthi atjhugulule inomboro yakhe elahlekileko, afake le azokwazi ukuyikhumbula.

I-debit khathi, likhathi oliberegisako lebulungelo, lokha nawufuna ukubhadala ukubhadala namkha ukuthenga. Begodu ulisebenzisa nalokha nawufuna ukukhipha imali ku-ATM.

Umuntu kufanele bona avule i-akhawunthi nakaneminyaka elitjhumi nobunane ubudala. Lokha nawunganayo iminyaka elitjhumi nobunane ubudala, ungayivula but, kodwana kose ube nomzali akwazi ukukurhelebha ukuyivula, nofana umuntu ohlala naye okutlhogomelako akuvulise uyivula unaye.

Kuqakatheke ngokobana awuzazi iintengo zakilelo lizwe, bonyana zibiza kangangani.

Uthenga izinto ebewungakazimiseli bona uzozithenga begodu ongazidingiko. Uzithenga ngombana ubona abantu bathenga nawe usuyathenga. Kuqeda imali ukuthenga intro enganasidingo bona uyithenga. Thenga lokhu obona ukuthi kunesidingo bonyana uyithenga, newuzimisele ukuthi bevele ufuna ukuyithenga. Ungayithengi ngombana ubono omunye umuntu ayithenga, ngombana imalakho isuke iphele ungakalindeli.

Umnakwethu nakanekhambo, akazitjele bonyana yini azokudinga phambili, aqalane nakho. Imali ayiberegisele eentweni aziko bonyana uyayidinga. Angathengi ngombana ubono omunye uyathengisa, namkha usubona iintwanyana iyamkarakara usuyathenga. Thenga into enesidingo wokobanyana uyayidinga vele ebalulekileko.

Mina nangihlela imali lokha nanginekhambo, ngiqala yoke into engizoyidinga ekhambeni lami, nokobana izongifuna imali engangani, begodu ngithathe imali leyo ngiyibekele ngengcenye ukuze ngingayisebenzisi ngigcine sengiyisebenzisela neentweni ebengingakazibali bonyana ngizozidinga ekhambeni lami. Ngibhala phasi kumaliledininami, bonyana ngidinga ini kuze ngithi nangithenga izintwezo, ngiqala bonyana ngitloleni ngatlola nani edingekako, engekho lapha engiyibhalileko angiyithengi.

Lingaphazamiseka khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuya ngaphetjheya lokha nakamede imali, aqale iranda ngalesosikhathi bonyana nalowomzuzi bonyana liyimalini, lehlile namkha liphasi na. Afike ngaphetjheya arareke zimrare, athole bonyana izinto zitjhugulukile iranda lenyukile, kodwana yena uphethe imali namkha uhlele imali yeranda lokha naliphasi, angazi bonyana athathe ini, abayekele ini.

Ngingamhlathululela ngokobanyana iranda e-South Africa lisuka liba phezulu, e-Amerika libe phasi namtjhana itjhuguluke uthole e-Amerika liphezulu, e-South Africa liphasi. Nakatjhugulula imalakhe imrare ngombanyana iranda linyukile nakafika ngaphetjheya.

Ngingamyelelisa okobanyana, athenge ithikithi elitjhiphileko lesiphaphamtjhini. Lapha azokuhlala khona kubeyindawo etjhiphileko engabizi khulu, begodu nalapha ayokulala khona ehotela, akhethe ihotela engalibizi imali ephezulu.

Ngingamyelelisa okobanyana angakhambi akhulumisa umuntu angamaziko, nanyana athenge ithikithi lesiphaphamtjhini, nofana nanyana lebhesi ebantwini abakhamba ngendlela, akalithenge esitolo namkha evikilini.

Ngingayelelisa ngokobana bafunisise bathole ilwazi lokobana iranda lokha nawulisa ngale ngenarheni eTariyana libiza malini. Umfundi azi bonyana nakaphethe amaranda alikhulu, nakafika ngale kubayimali, ukuze bangamenzeli izinto zobulelesi.

Kungonobangela wokobana iranda alihlali lisezingeni elilodwa, lihlale litjhuguluka. Ekukhambeni kwesikhathi, uthola iranda likhuphukile, namtjhana lehlile. Angeze wazi bonyana nakufika ilanga lekhambo lakho, zabe iranda likhuphukile namtjhana lehlile na, begodu zabe ungazi bonyana iintengo zalapho oyakhona emavakatjhweni, likhamba njani inaneko lakhona liphezulu, namkha liphasi na, iintrengo zakhona.

Ngingakhetha bona bangakhele edorobheni ngombana edorobheni kulapha okutholakala abantu khona abanengi abasebenzako bazokwazi bonyana baqatjhe khona.

I-balloon payment ithinta indlela yokubhadala isikwelede sekoloyi qobe yinyanga bona sibe sezingeni eliphasi sehle. Umuntu akwazi bonyana akghone ukubhadala isikolodo sakhe sekoloyi qobe nyanga.

Umuntu kufanele afunde imigomo yetjhorensi ngokuyelela okukhulu ngonobangela wokobana azi bonyana imigomo le ikhamba njani ukuze angarobheki angazitholi sekarobhekile angakazwisisi bonyana kwenzakalani ngayo itjhorensi le.

Amagadango ekufuze uwathathe nawubaqothako ngokobana uhlale nabo phasi nikhulumisane ngesikolodo abanaso. Nangokuthi bangasibhadela njani indlela abangenza isisombululo sokobana bafikelele ekubhadeleni begodu kube nendlela okhulumisana nabo ngayo njengobana ubanikela abomaliledinini bakho iinomboro zikamaliledinini dinini wakho kanye ne-email address ukhulume nabo ku-email begodu uberegise neencwadi ukubatlolela ubathumele zona. Bese ubapha amalanga amatjhumi amabili waphakathi kweveke ukobana babhadele isikolodo abanaso ngaphambi kokobana ubaqotjhe.

Iye umbelethi uyakghona ukufaka isibawo semalimboleko yokufunda enzela umntwana wakhe ngombanyana bazokufuna i-affidavit yesipholiseni bona atjho ukuthi yena akasebenzi urhola umndende bafune imininingwana yakhe. Ukuze bakwazi ukurhelebha umntwana wakhe bona afunde athole imali yokufunda.

Kukobana lokha umuntu nakabolekileko abhadele athi nakangaqeda ukubhadela angasaphinde aboleke godu ngaleso sikhathi.

Umuntu kufanele avule i-account lokha nakaneminyaka elitjhumi nobunane.

Awa angeze bakhambe bakudosela ngikho koke lokhu okwenzako bazokudosela qobe nyanga kwaphela.

Iye, itheknoloji iwalethile amatjhuguluko kade bewuzakurhema umjeje omude nawuzokuvula i-account yebhanga kodwana okwanje angeze usajama umjeje omude. Ngonobangela wokobana abanye abantu bakhona ukuzenzela nofana ukuzilungisela lokho abafuna ukukwenza ebhanga ngokobana benze ngeemfowunu zabo namkha abofunjathwako babo.

Kukuthi ukukhulumisane nabo abaqatjhi bakho uhlale nabo phasi nizwane bonyana imali mele iphelele ngesikhathi siphi ngelanga liphi begodu lokha nakufike ilangelo ingakapheleli kuzakumele kwenzakaleni yini indlela eya phambili ezokwenzakala bonyana nirarulule umraro womunye ongakabhadeli.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukobana uqale magegana nawe bonyana ngubani oseduze nawe oqalileko lokha nawusebenzisa i-ATM begodu ufihle iinomboro ozigadangisako lokha nawukhipha imali ku-ATM begodu usebenzise i-ATM etlhogonyelweko ngaso soke isikhathi.

Ukubamkhulu kwakhe ngeminyaka kuzoba nomthelela omkhulu ukuthi bambhadelise khudlwana ngombanyana nawungathi uyaqala abantu esebakhulileko khulu baba namagulo amanengi emzimbeni yabo.

Lokhu kukghonakala lokha umuntu nangabe nagade sele anesikhathi eside asebenza kiyo ikhamphani leyo asebenza kiyo.